Didiriswa tse di na leng ditirelo tsa puisano di ka thusa go tlhaeletsana magareng ga baitsenape ba tsa boitekanelo le batlhokomedi ba ba sa tlhomamang ka tlhokomelo ya molwetse. Di-home automation system di ka rulaganywa gore di nne le dilo tse di sireletsang go laola lesedi le go gakolola batho ka melemo e ba tshwanetseng go enwa, mme seno se dira gore go nne le tikologo e e sireletsegileng.

Go nna kwa gae go ka thusa motho go nna le boikutlo jwa go itshepa le go thibela maikutlo a go tlhoka thuso, kana a go galefela a a ka nnang a tlhaga mo tikologong e a sa e tlwaelang.

Batho ba lebeletse gore mafelo a go tlhokomela batsofe ga a tlhokomelega ebile le batsofe ga ba tlhokomelega. Buammaaruri ke gore gantsi mafelo a go nna bagodi mo go one, a thusa batho ka dipalangwa gore ba nne ba ikgolaganya le batho ba bangwe. A na le ditiro tse di farologaneng tsa loago le tsa go itshedisa mmele go dira gore batho ba ikutlwe ba le botoka, ebile a diretswe go tlhokomela batho le go ba ema nokeng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso tsa go bopa maikutlo, ke go ema batho nokeng mo maikutlong kwa gae, go reetsa ka tlhoafalo gore o tlhaloganye maikutlo a bone, go ba utlwela botlhoko le go ba tshegetsa o sa ba atlhole, go ba thusa ka tsela e e mosola le go ba gomotsa, le go ba kgothaletsa go buisana le ba bangwe ba sa fitlhe sepe, go rotloetsa tikologo e e sireletsegileng ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi.

Lelapa le tlhokomela motho ka namana, jaaka go tlhapa le go ipaakanya. Le mo ema nokeng mo maikutlong le go nna le ena, le go mo thusa gore a nne a ikemetse ka nosi, gape go nna le seabe ga lelapa go dira gore go nne le puisano fa gare ga batlhokomedi. Setšhaba le sone se na le ditsela tsa go ikgolaganya le ba bangwe le go tshegetsa setšhaba, se se ka akaretsa baagelani ba ba tsayang karolo mo botshelong jwa batsofe, mo ditšhabeng dingwe ditirelo tse di tshegediwang ka madi ke puso kgotsa tsa setšhaba tse di jaaka mafelo a go tlhokomela batsofe ke tsone tse di na leng thuso thata.

Mafelo a bagodi a na le dilo tse di dirwang ke batho ba ba godileng. Dithulaganyo tsa go itshidila mmele, kalafi, ditlelase tsa thuto le lefelo le o ka kopanang le balekane ba gago mo go lone. Tlhokomelo ya letsatsi ya bagodi e tlamela ka ditlhokomelo le ditiro tsa bagodi ba ba tlhokang thuso motshegare mme ba nna kwa gae.

A mang a mafelo a ke a itseng a go tlhokomelwang bagodi, ditirelo tsa bona ke go mo thusa go tlhapa, go apara le go nna phepa, go mo thusa mo gae jaaka go mo phepafatsa le go mo baakanyetsa dijo, go nna tsala le go mo ema nokeng mo setšhabeng le ditirelo tse di amanang le boitekanelo. Eya, tsona di a duelwa.

Go tokafatsa tlhokomelo ya puso ya batsofe go akaretsa go baya ditsamaiso tsa tlhokomelo ya lobaka lo loleele kwa pele. Go kopanya tlhokomelo ya boitekanelo le ditirelo tsa loago, le go tshegetsa ba lelapa le batlhokomedi ka go ba katisa le go ba lemoga.

Go ba naya tshireletsego ya madi, go dira gore ba kgone go bona dijo tse di na leng dikotla le tlhokomelo ya boitekanelo, le go ba naya maatla a go tshela ka seriti.

Fa o batla go dira kopo ya phenšene ya go tlhokomela batsofe le go e amogela o tshwanetse go tlhomamisa pele gore a o dira kopo ya madi a gago o thusa batsofe, kgotsa ya phenšene ya letlole la poraefete jaaka letlole la phenšhene ya badiri ba puso GEPF.

E fokotsa morwalo wa madi mo malapeng ka go tlamela batsofe ka lotseno lwa motheo, mme gantsi ga e fitlhelele ditlhokego tse di anameng tsa tlhokomelo, mme seno se dira gore malapa a rwale ditshenyegelo tse di kgolo tsa go tlhokomela batsofe.

Fa e le gore o na le dingwaga tse di magareng ha sixty le sixty five jaaka go tlhalosiwa ke konteraka ya tiro le melao ya letlole la phenšene, go na le molao wa bosetšhaba mokgwa ono o tlhotlhediwa ke maemo a hisetori, go tlhokega ga go rotloetsa tekatekano mo tirong, maemo a tsa madi a badiri le ditlamorago tsa go tlhatlhoga ha ditlhwatlhwa.

Go tsenya tirisong ditirelo tsa dipalangwa tse di ikahileng ka setšhaba, go dirisana le mekgatlho go duelela ditshenyegelo tsa dipalangwa, go tlhoma ditleliniki tse di tsamayang le go tokafatsa phitlhelelo ya ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo mo setšhabeng.

Re ka rulaganya gore bakgweetsi ba ba ithaopileng kgotsa maloko a mo motseng a ba ise kwa dikokelong le kwa ditleliniking.

Mo ke dulang teng, sekgala sa go bona ditlamelo tsa pholo di teng le ditirelo tsa bona tsa potlako di thusa ka bonako.

Ditleliniki tsa puso tse di tsamayang, tse di fitlhang kwa mekhukhung, di botlhokwa thata ka gonne di rarabolola mathata a a masisi a boitekanelo ka go tlisa tlhokomelo ya boitekanelo e e botlhokwa. E e thibelang malwetse le e e kgethegileng ka tlhamalalo kwa batho ba ba bokoa ba gantsi ba lebanang le dikgoreletsi tse di jaaka sekgala, tlhwatlhwa, go tlhoka go nna le dilo tse ba di tlhokang le go tlhoka go nna le batho ba ba ka ba thusang.